Ntombi yam, ndikuvile uncokola nomhlobo wakho malunga nokuhlukunyezwa esikolweni ngabanye abafundi xana uziva ulambile uhambe uyophaka kwaba mama baphekayo esikolweni. Ela tyandelo urhulumente walenzela for wonke umntana. Subahoya abantu abahlekisa ngawe, abantu bayohlala bethetha, noba wenza okuhle okanye wenza okubi, abantu hleli nje bafuna into yogxeka. Xana uziva ulambile hamba, mntanam, uye uyophaka, ngoba okwa kutya kwenzelwe nina, and okwa kutya kunezakhamzimba ezizokwenza ingqondo ivuleke xana useklasini, umve u-Miss xa ethetha ngoba xana ulambile awusoze umve u-Miss xa ethetha. Ndiyakucela ke, mntanam.

Akukho mehluko ungako ngokoluvo lwam, ngoba la mayeza enza umsebenzi omnye, qha kuye kohluke ixabiso ngoba nezinto ezenziwe ngazo ziyafana nanga okuqala. Ngokoluvo lwam mna ndithi akukho mehluko, qha ndiyacinga anga enziwe afana akwazi ufikelela oluntwini, wonke umntu akwazi ukulufumana, anga amachiza.

Mntanam asizobuya ngamva ngoku, sesilapha, kodwa ayililo icebo, andiyiboni ingumnqweno omhle ukuyeka isikolo suba ukhulelwe. Ewe, oogxa bakho bazothetha, ujongwe, kodwa ke loo nto izawugqitha. Ukuzala kwakho umntana ungamshiya nomakhulu or nomama or umse ekritshi ayojongwa khona, uqhubekeke nezifundo zakho kwenzele nizoba nekamva elingcono kunye nomntwana lo umthweleyo. Akuko kuphela kobomi, awungowokuqala ungenguye nowokugqibela, kodwa ndiyathemba ke uzawube ufundile kwisifundo sakho.

Ncedani, ncedani kuyatsha. Molo, molo bhuti, ndicela nifike apha, i-address ithi. Ndicela nifike, kuyatsha kwammelwane wam. Kudala sizama ukucima ngamanzi nemibhobho, indlu iyangqungqa iyaphela ngumlilo. Ncedani, ncedani nikhawuleze nifike.

Ewe ndiyavuma, yonke indawo inemigaqo efuneka ilandelwe, kodwa ke ndiyacebisa ukuba umntana singamohlwayi ngolo hlobo. Kungangcono ke xana ethatha eli khefu, ehlala endlini sibe simane simthumelela okanye kubekho umntu wakokwabo ozawusuka azolanda umsebenzi wakhe wesikolo, ukwenzela umntana angashiyeki. Ngoba xana eshiyeka, uzawuthi xa ebuyela esikolweni abesemva, loo nto imenze afune usiyeka isikolo. Ndiyacebisa ukuba singamfaki kwezo ngqondo or kwezo ngcinga.

Ndingaqale ndimbuze ukuba utata omntana ngubani, utata omntana, bayasazi sithini isimo sabo malunga ne-status ngoba kukho izifo ezifana nengculaza umntu funeka azikhusele kuzo. Ndimbuze ukuba akadlwengulwanga, utata womntana lowo nguntanga wakhe or umdala kunaye, kwaye ndimkhaphe ukuyochaza ebazalini bakhe.

Ndingathi phambi kokuba ayifumane le mali ndizame ukuthetha naye utatomncinci, ndihlale naye phantsi sicebisane. Ndimbonise imbono yam ukuba kunganjani ukuba kule mali uthathe noba ngamakhulu amahlanu, uhambe uyocukuceza noko okuya ethunjini. Ucukuceze ukutya nemifino, kwenzele ube ubusela obutywala, ubusele kube ukutya kukhona, ngoba yawuphela imali uzawusonga izandla.

Ayikho ntle tu imeko yale kliniki ndihamba kuyo, ngoba akukho zixhobo zaneleyo zokusebenza. Siye sixinane kwindawo yolinda, abantu abadala funeke sibasukumele bahlale phantsi, sime thina silulutsha, ngamanye amaxesha ube ungaziva kakuhle wena kuqala. Kubekho nabangakwazi uhamba, kubekho nabagulela ukufa, kufuneke sibasukumele kwezi zitulo, thina sime ngeenyawo. Loo nto ingabangela oonesi noogqirha babe noxinzelelo loba mabakhawuleze basigqibe ngoba bathi bosijonga babone sibanintsi, loo nto ingenzeka umntu angakwazi ukuwenza kakuhle umsebenzi wakhe. Ayikho rayithi into.